Eyi kunzima kakhulu, kunzima kakhulu mhlobo wam. Kufuneka sincame sizame iibhayisekile okanye sikhwele amahashe ethu kuba inde le ndlela kwaye inde nje sihamba phantsi kwemilambo, siphuma phezu kweentaba kwaye sidlula iilali ngeelali ukuze siyofika edolophini. Kweli langa okanye kwezo mvula, kuloo mimoya nakwezo nkqwithela, kuloo maqabaka asekuseni. Ibuhlungu nyhani le meko sikuyo. Kodwa ke sawubuye sithini? Kuba nasezidolophini akukho apho singathi sizawuhlala khona. Sazi obani?

Eyona njongo iphambili kubazali ngokulubolisa intombi, okokuqala, intombi ligugu lekhaya. Abazali xa bephulukakana nomntana wabo eyintombi bajonge ukuba nabo bazuze inzuzo le okoko beyenza ukukhulisa umntana wabo. Kwaye beneminqweno into yokuba intombi leyo ize ingabahlazi emzini apho iya khona. Kwaye ke baneminqweno yokuba ize ibonakalise iimfundiso zabo kuloo mzi apho iya khona, ifike ibe ngeyona obalasele kwaye ozawukwakha ikhaya elo aya kulo. Iligugu lomzali nowuphi na ukuzala intombi enjalo.

Zinintsi kakhulu mhlekazi wam. Okokuqala, kukubangwa kobukhosi ngokuba abantu bangafuni ukulandelela ubukhosi ngokwezindlu zabo. Okwesibini, kukufuna ukulawula ngegqudu ukuba abantu, inkosi ayingeke yona ilenze iphutha. Noxa inelungelo elililo kodwa iyakwazi kwayona ukwenza iphupha, ingafuni kulungiswa.

Sasikhe saya kwatata uMqoma, owona mgidi zange ndawulibala, apho safika saxhelelwa iinkomo ezimbini kunye neegusha ezintlanu. Hayi, ngotywala yayingumdliva. Apho ndatsho ndazifumanela unkosikazi wam, umama wabantwana bam.

Xa ungumzali ofundisa abantwana kwezi zikolo zabelungu ekuthethwa kuzo isilungu oko oko, into yokuqala ebalulekile kuba uma kufikwa apha kwakho endlini akuthethwa olu lwimi lesilungu, kuthethwa olu lwimi lweenkobe. Kwaye amaxesha amaninzi xa kuvalwa izikolo okanye kuyipasika, thatha abantwana ubase ezilalini apho nizalwa khona, apho kuthethwa khona ulwimi elo lweenkobe. Ukuze abantwana bangalibali ukuba bangobani, bazalwa ngoobani, bephuma phi kwaye ulwimi lwabo kuloliphi. Mabayazi into yokuba xa befike kumawabo ezilalini bazawuthetha ilwimi olu luthethwa kowabo.